Uhulumeni wasekhaya unayo indima ebalulekile ekugcinenisekeni ukutholakala kwamabhasi. Uhulumeni wasekhaya kufanele ababonelele ngezimali ezanele ukuze kuthuthukiswe inqalasisinda, ezokuthutha kanye nokuthengwa kwamabhasi amasha. Kufanele athuthukise nokuphatha kwezokuthutha ukuhlanganisa ukuphathwa kwe-traffic.

Ngingacwaninga ezinye izindlela zokuhamba ezingadingi ukukhopha izindleko zetholi, ngiphinde futhi ngizame ukungasebenzisi amasisitimu okuphatha izindlela ukuze ngithole izindlela ezingabizi. Ukusebenzisa amabhizinisi okuthutha ahlukile angadingi ukukhokha izindleko zetholi, uma kungenzeki ngingazama ukuguqula imodeli yebhizinisi ukuze ngikwazi ukubamba izindleko zetholi.

Ngingazama ukucwaninga ezinye izindlela zokuhamba ezingadingi ukukhokha izindleko zetholi, ngingazama ukungasebenzisi amasisitimu okuphatha izindlela ukuze ngithole izindlela ezingabizi. Ngingazama ukusebenzisa amabhizinisi okuthutha ahlukile angadingi ukukhokhelwa izindleko zetholi, ngingaphinde futhi ngiguqule imodeli yebhizinisi lami ukuze ngikwazi ukubamba izindleko zetholi.

Ubuchwepheshe bungasetshenziswa ezindaweni eziningi, kusetshenziswa kwezinhlelo zokuthutha ezihlakaniphile, ukusetshenziswa kwezinhlelo zokukhokha ngokuthi zizenzakalele, kungathuthukisa ukusebenzisa kwezenkonzo.

Kungaba khona izikhangiso ezikhuluma ngokuthi iziphi izinkinga abantu abadala ababhekene nazo uma behamba, kuphinde futhi kuqeqeshwe abashayeli bezokuthutha mayelana nokuhlonipha nokusiza abantu abadala. Nokulungiswa kwezindawo zomphakathi kuqiniseke nezimpawu zemigwaqo zicace, zibonakale.

Ukuzimisela kwabantu abadala abangenazo izimoto noma abangakwazi ukushayela abangahlezi besebenzisa izimoto zemphakathi, kuphinde futhi ukuhlalisana nokuxhumana nabantu okuzowehlisa ukudangala nokuzizwa uwedwa uma uzihambela wedwa nje. Kanti uma ugibela izimoto zokuthutha zemiphakathi uzithola usuxoxa ukuvikeleka kakhulukazi ebusuku, ukwehlisa izingozi zemigwaqo.

Izaguga zibhekene nenkinga enkulu uma zifuna izimoto zokuthutha. Okokuqala nje, kungaba indawo lapho izalukazi ezakhe khona lapho izimoto zokuthutha zingakwazi ukufinyelela khona. Okwesibili, kungaba ukuthi uma sezibuya izaguga ukuyokhithiza ezitolo, ziba nenkinga yemthwalo yokuthi zizowufikisa kanjani emakhaya ngoba izindawo zokugibela izimoto zokuthutha zikude nasemakhaya azo. Baphinde futhi babe nokuhlukumezeka phakathi kwezimoto zokuthutha abantu abantshontshayo.

Ama-shuttle adlala indima enkulu kwabantu abadala ngoba okokuqala bathola kalula kwezokuhamba uma nje bekhona bayamemeza, batshengise abantu abadala ukuthi itheksi noma imoto yokuthutha ingakuphi. Ukuphepha nokunethezeka, bayavikeleka lapha ngeke ulokhu uhambe ubuza ubuza abantu, ukuxhumana nomphakathi kube uma u-shuttle wakho ube ufice umuntu ohlala ngakubo ethekisini. Ukuvimba ukuvaleka kwezenhlalo, ukwehlisa umthwalo emndenini bangalokhe behlezi bephelezela isaguga.